Mama wam, isipaji esi sebhanki esibizwa ngokuba xa siyibiza ngokwasemzini yi-eWallet sisebenza ngolu hlobo mama wam. Silungiselelwe naye nabani na ongenayo ibhanka ukuba kodwa akwazi ukufumana imali noba ibhanka akanayo. Isebenza njani ke yona mama wam? Umntu ukuthumelela imali ngexesha ungenayo ibhanka esebenzisa imfonomfono yakho. Aze athumele amanani. La manani awathumeleyo ngala uzowasebenzisa xa uyokhupha imali yakho kwibhanki. Kwezi bhanki ke azobe ekuthumele kuzo zisebenzisana nazo neevenkile onokwazi ukuthi uzikhuphe kuzo. Isenoba nguShoprite okanye ibe nguPep okanye ibe ngu-FNB, kuyaxhomekeka ke mama wam. Lo mntu ukuthumelayo funeka akunike la manani, akunike namanani amane abizwa ngoba yi-pin. Uyakwazi ukuyikhupha ke ngoku mama imali.

Ndicinga ukuba amaziko emfundo kufanelekile ukuba azenze zombini ezi ndlela zokubhatala. Nazi izizathu zam. Esi isizathu sokuba abantu bakwazi ukubhatala ngeendlela zangoku ezenziwa ngazo zilungile, ngoba zenzelwe ukhuseleko nokuba abantu bakwazi ukukhawuleza bakwazi ubhatala kwangethuba. Iphinde kwakhona kwaba bantu basemaphandleni bona bayabethakala ngoba abakalubambi olu hlobo kwaye iibhanka zikude kubo. Ithi ke loo nto bona xa kufuneka bebhetele, bebhatele izokubabetha ngoba umntu kufuneka aze akwazi ukufumana ibhanka aye edolophini. Ndicinga fanuba ingalungiselelwa ukuba kwenzelwe abantu abakwazi ukubhatala ngesandla babhatale imali bayiphathe. Kodwa esikolweni apho kubhatalwa khona ukhuseleko lube mqilima ukwenzela into yoba iimali ezibhatalwa ngabantu zizokwazi uba kungaxhonyiswa. Emveni koba abantu bebhatele zithathwe kwangexesha zisiwe kwibhanka.

Uthumela imali ngoku kulula. Kulula ngoba phantse zonke iibhanki ngoku uyakwazi ukuthumela imali noba umntu unebhanki noba akanayo na. Into ebalulekileyo kuba wazi ube ne-ephu yabo le bayisebenzisayo okanye wazi amanani la adayalwayo uwacofayo ukuze ukwazi uthumela imali. So ukuthumela imali kulula ngoku. Kukho ke ngoku nentsha ekuWhatsApp ekuthiwa yiWide Code nayo eyenza lula yokuthumela imali. Kulula ke ngoku kakhulu ukuthumela imali umntu noba usezilalini noba uphi. Kodwa ke ngoku iye , ndicinga fanuba abantu basezilalini inako ukubabetha ngoba iibhanki ezilalini azikho. Umntu uba uthunyelelwe imali ezilalini kufuneka akhwele azoyikhupha edolophini, kulapho ibetha khona ke ngoku.

Le nto yokugalelelana imali intle yona, kodwa ububi bayo kuxa imali ithathwa igcinwe ngumntu. Akuyiyo ke ngoku xa injalo ngoba kulula kulaa mntu uba makathathe imali ayisebenzise, imali ikukutya okuvuthiweyo and imali iyamhenda umntu. Okwesibini, laa mntu angazarojwa. Bangamjikela kwa aba bantu asebenzisana nabo because abantu ngekhe ubagqibe. Kwaziwe uba imali igcinwa ngumntu othile ayovingcelwa ithathwe. Ndicinga fanuba kulungile uba imali xa besenza umgalelo ibe sebhankini, kodwa nasebhankini ingabi lolungelo lomntu omnye ukuba akwazi ukukhupha imali. Bonke, ingakwazi, kungakwazi , omnye angakwazi uyikhupha xa bengekho abanye. Kube nabantu abathathu abasayinayo ukuze imali ikhutshwe.